Ee nna ke nahana hore ke e ka nsebeletsa haholo ho motho a sebetsang. Nna bonneng ba ka e ka nsebeletsa haholo haele hore ke ya mosebetsing. Mohlomong e re ke re re batho ba Gauteng re sebeletsa Pitoria. Hoseng ho hong le ho hong re ka sebedisa koloi e le ngwe le batho ba sebeletsang sebakeng seo kaofela ha rona ra save- a petrol-e . Ra tshela koloi e le ngwe, ra kgutla ra tseba le hore re bolokehile hobane jwale ka moo re tla mokganni o tla re beha jwalo jwalo madulong moo re dulang teng. Ha ho tshwane le ha o theoha hole le hae. Jwale e na le menyetla e mengata ebile ke ntho e ntle ka ka tsela e makatsang.

Dikoloi tsena ke di thabetse, ke di rata haholo hobane jwale. E o lata moo leng teng. Haeba o le lapeng, e o emela gate-ing ya hao. Haebaneng o ya setsing sa mabenkele e fihla e o beha moo, ha o so kgutlela hae, e a ho lata ka diphahlo tsa hao. Ha o thota o kgona hore e nne etse jwalo feela, e o nke sebakeng sena e o ise sebakeng sena. Ha ho tshwane le mohlomong e re ke re taxi e tlwaelehileng e leng hore o tlo theoha sebakeng se itseng. O nno tsamaye hape ka maoto a hao, ho lo fihla moo o yang. Ha e finyelle le bakeng tse itseng. Jwale enana o patala hobane wa tseba hore e tla o beha haufinyana, e o lata haufinyana. Ha ho tluwa ditabeng tsa polokeho kannete, le hore e entse bophelo bo be bonolo haholo, haholo.

Ke batla ho botsa hore hajwale ho se ho tjhetjhisiwe nako ya ho tsamaya ka lebaka la maemo a lehodimo ho tlo etsahalang ka rona? Hobane jwale batho ba nang le mabaka a fapaneng. Batho ba bang mohlomong ba ya di-meet-ining tsa nako e itseng, moo ba yang ba tlameha ho fihla ka nako e itseng. Batho ba lo qala mesebetsi, dipolekeng tse ntjha, ba tlameha ho fihla ka nako e itseng. Jwale ya fetoha nako, ho tlo hetsahala jwang ka rona monana? Ke kopa hore re utlwisise hore ha pula e ka na, mohlomong hee, ya ya ba matla ho feta or ya se ka emisa leeto la tjhetjhiswa. Ho tlo sebetsahala jwang? Ha ke ha ke a thaba, hohang.

Yho! Ho kganna ho jwalo ho ho ho nyarosa mmele ebile ha o fane ka phomolo hobane, ho hlaha dikotsi tse nyarosang mmele. Batho ba fellwa ke maphelo a bona ka baka la tsona ntho tsenana tseo e leng hore batho mohlomong bona ba di nka e le ntho tse nyenyana. Koloi ke ntho e kotsi, tseleng monana ha ho na clever. Mme ha o a tlameha motho le mong tlameha ikobele molao. Ho sa kgathalatsehe hore o tatile ho le ho kakaang empa o tshwere maphelo a batho. Maphelo a fela jwalo ka e kang, yho, e ne e se letho. Ke nahana batho ba tlameha ho emisa ka mokgwa ona wa hore ba tla be ba ba ba tatile e le moferefere mona tseleng, ho bo hlaha dikotsi tse nyarosang mmele. Batho ba ba hlokahala ka mabaka e leng hore a na a ka nna a qojwa.

Nna ha ke bapaisa mohlomong bese le tekesi ke, ke kgetha ke tshepa bese hobane ntho ya pele ha ke le ka beseng. ke dula ka ka tsela e monate. Mmele wa ka o wa thapolloha ka tsela e monate. Ha ke tshwarehe ha bohloko. Ke dula ka tsela e le ho reng ke kgotsofetse. Mme bese e tsamaya hangata e tsamaya ka nako. O tlo tseba hore jwang kapa jwang e tloha ka nako e itseng e ilo fihla moo o yang ka nako e itseng. Jwale e e batla e le ha oe compar-ra le di-transport-o tse ding e e batla e le ntle haholo, e kgotsofatsa.

Dumela ngwaneso, le kae? O bua le Dintle mona hle. Ha e sa le re ema, re emela terene ha e so fihle. Jwale ha ho na le motho a buileng le rona ho tswa lehlakoreng la lona, a re hlalosetse hore e diehisitswe ke eng terene kapo ho hlahile mathatha. Ho etsahala jwang? Tsela ke efeng ho ya pele, ho tloha monana? Re tlo thusahala jwang hoba jwale re eme ke bana ba sekolo, ke batho ba yang mesebetsing, e leng ntho e seng hantle, hobane batho ba ka senyehellwa ke mesebetsi. Bana ba lo fetwa ka dithuto. Jwale ha hona motho a tlileng a bua le rona, a re hlalosetsa hore ho tlo etsahala jwang, re tlo thusahala jwang. Ke kopa thuso hleng. Ha ke a thaba hohang.